Se ke se ratang ka metshameko ya mogala o matlhajane, ke gore bana ba tshameka metshameko e o mo ntlong e seng ko mebileng. Mebila ga ya sireletsega malatsing ano bana ba utswiwa ba bangwe ba bona dikotsi.

Gore motho a kgone go tshameka metshameko o tumileng o tshwanetse a nne le data mme a kgone go e tsenya mo founung. Motshameko o tumileng mo matsatsing a o ke o ratang ke Minecraft .

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka gore o ka felletsa o fetsa madi ka go reka data gore o dula ntse o tshameka yone metshameko eo.

Go tshameka motshameko ya mo inthaneteng go tlhoka data, ka gonne fa o sena data ga gona selo se o ka se dirang. Gore o kgone go tshameka o tshwanetse o be o na le data.

Mabaka a a dirang gore batho ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng ke gore o mongwe o mo kry-a a sena ditsala kgotsa batho ba ka buang le bone. O bona gole botoka gore a itshamekele metshameko ya mo inthanete.

Mabaka a ka dira motho gore a tshameke metshameko ya mo inthaneteng, ke gore o mongwe o ba jewa ke bodutu a sena ditsala a re o ikentsha bodutu ka go tshameka metshameko ee.

Dikotsi tse ke ithutileng tsona mo inthaneteng, ke gore ba kgona go go utswetswa madi o ntse o dutse mo ntlong kgotsa ba bula dibanka tse di farologaneng ka maina a gago kgotsa ba utswa dilo tsa gago.

Batho ba ko magaeng ga ba kgone go tshameka metshameko e mo inthaneteng, ka lebaka la gore ga bana data kgotsa yone megala ya letheka gore ba e dirise.

Fa nka bopa motshameko mo inthaneteng, nka bopa motshameko o e leng gore bana ba ba sa utlwing le ba ba sa boneng ba tlile go kgona go dirisa botlhe.

Metshameko ya electronic e ka tlhola tlhogo kgotsa matlho a nna botlhoko ka lebaka la gore motho o dula a shebile founu le yone computer.

Batshameki ba motshameko wa ileketeroniki ba ka tlhokomela boitekanelo jwa bone ka go se tshameke motshameko ya teng sebaka mme le gore ba robale nako e e lekaneng.

Batshameki ba motshameko wa ileketeroniki ba ka fokotsa go tshameka metshameko ka go robala nako e telele ba sa tshameke metshameko eo.

Metshameko e o ratiwang mo lebaleng la metshameko ke kgwele ya dinao. Ka gonne, fa go tshamekiwa kgwele ya dinao ko mafelong go nna le ba fenyi.

Motshameko o ratiwang mo lebaleng la metshameko ke kgwele ya dinao ka gonne kwa mafelong go nna le ba fenyi.

Metshameko ya bana e ka dirisiwa go ithuta ka metshameko e e farologaneng le gore bana ba kgone go itse dipalo, ba ka tshameka motshameko o o tshwanang le banka.

Go tlola mogala o tshamekiwa ke batho ba le bararo, o mongwe o tsena mogare mme ba babedi ba betsa mogala o mo magareng a tlola-tlola.

O tlola mogala o tshamekiwa ke batho ba le ba bararo. Ba babedi ba tshwara mogala o mongwe a tsena mogare a tlola-tlola mogala wa teng.

Metshameko e mentsi ya bana e setse e le ya kgaisano, e gatelela thata go dira sentle le go fenya. Batsadi, bakatisi le mekgatlo e ka dira jang gore go nne le tekatekano magareng ga go rotloetsa kagisano le go tlhomamisa gore metshameko e nna e ntse e le monate mo baneng. Go ijesa monate go botlhokwa go le kanang kang mo metshamekong ya bana.

Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ntsha bodutu. Ka gonne, bana ba kgona go kopana le ba bangwe mme ya nna boitumelo eseng gore ba tlhole ba dutse mo ntlong ba lebeletse thelebišhene fela.

Go nna teng ga metshameko ya megala go fokoditse go tshameka mo baneng. Ka gonne, bana ba rata yona megala go feta metshameko e re godileng re e tshameka rona ba felletsa ba dulela megala motshegare botlhe.

Motshameko o montšha o ka o tshamekang ga ke itse gore keng ka gonne ga ke motho le metshameko.